Ukuba unako ukufumana umgcini othembekileyo onamava kwaye umntu omdala akasakhoni ukuhamba kakuhle, ukuhlala ekhaya kungcono, ukuhlala kwindawo ayaziyo enothando nosapho. Kodwa ukuba impilo yakhe ifuna unonophelo olusemgangathweni ophezulu olungaphezulu kunokuba umgcini omnye anokuthi alwenze, ikhaya labantu abadala elithembekileyo lingcono, ingakumbi ukuba unenkumbulo ephazamisekileyo kakhulu.

Ukufunda i-CPR akuthetheli nje ukufunda into entsha, kuthetha ukuzilungiselela ithuba lokusindisa ubomi. Kusenokwenzeka ukuba ngenye imini wena kuphela onokukwazi ukumnceda umntu osengxakini. Bafundi isakhono sokwenza i-CPR sisakhono sobomi. Ukusazi kunokukwenza umahluko phakathi kobomi nokufa. Ndiyanikhuthaza ukuba nithathe le mfundo ngentliziyo kuba niyakwazi ukuba ngamagokra angaziyo xa ixesha lifikile.

Zibuze, ingaba oku kungakhusela impilo yam nabanye? Yenza oku, sukuwathenga, xela kwaye wabelane ngolwazi nabasemagunyeni, ube ngugokra oluntwini lakho. Ukuxelela amayeza angekho mthethweni kukhusela wena, usapho lwakho noluntu. Ungayityesheleni uhlobo lokugokra obuvela kulwazi noluxanduva.

Ubhuti wakho angayihoyi intloko ebuhlungu ngenxa yokuba iyayoyika, akanamali, akayiqondi njengengxaki enkulu okanye ufuna ukuzenza unamandla. Kodwa ukumkhuthaza ngothando, ukumnika ulwazi kunye nokumxhasa kunokumenza athathe inyathelo lokufunda unyango. Ukwazi ngomzimba wakho kukukusindisa, yinyathelo lokuqala eliya kwimpilo engcono.

Molo nqununu, ndifuna ukuthetha nani nesihloko esibaluleke kakhulu sengcazelompilo nokhuseleko labafundi nabasebenzi esikolweni sethu. Ndiqaphele ukuba okwangoku akukho titshara oneqeqesho olusiseko lwe-first aid, unyango lokuqala, nto leyo enokuba yingxaki enkulu xa kusenzeka ingozi okanye imeko engxamisekileyo. Iingenelo zokuqeqesha oonotitshara kwi-first aid, ukuphendula ngokukhawuleza kwiingozi, ukunciphisa ubukhulu bomonakalo, ukuphucula ukhuseleko esikolweni, ukulungiselela unotitshara ukuba babe nezakhono zobomi, ukugcina umthetho nemigaqo yezikolo.

Molo mhlobo wam, ndiyathemba ukuba uphilile kakuhle. Ndikhumbule incoko yethu yakudala apho wawusithi amayeza esiNtu awasebenzi kakuhle okanye anokuba kuyena ingozi kuthelekiswa namayeza esayinasi. Kodwa ke ndifunde ingxelo yophando lwakutsha nje ethi amayeza esiNtu anokudityaniswa ngendlela efanelekileyo namayeza esimanjemanje ukunyanga izifo ezininzi kwaye olu didiyelo luphucula unyango kwaye lunceda abagulayo ngakumbi. Abaphandi bathi amanye amayeza esiNtu aneempawu zokulwa iintsholongwane, ukudambisa iintlungu kunye nokunyanga izifo ezinganyangekiyo xa esetyenziswa ngobuchule. Baveze ukuba into ephambilli ukuphanda kuqinisekisa umgangatho kunye nokuqonda indlela alingana ngayo namayeza esayensi.

Ukuze izibhedlele neekliniki zibe yindawo ekhuselekileyo, amaxhoba angathetha ngokukhululekileyo. Kufuneka kufumaneke abantu abaqeqeshiweyo, indawo ibe yecala, kukho ingxaso ecacileyo necwangcisiweyo, kuqinisekiswe ubungcwele noloyiso lwamaxhoba. Ukuxhatshazwa yinkohlakalo ethuleyo kodwa izandla ezikhuselayo zizenza kube lula ukukhupha izwi. Enkosi ngokubuza lo mbuzo obalulekileyo. Ukuba ufuna ndikwenzele ipowusti okanye incwadana elula yokwazisa ndiyakwazi ukunceda.

Ukuba simele uluntu olulinganayo kufuneka sakhe iinkonzo zezempilo ezithi wamkelekile ngaphezulu ngokuthi unyango lukhona. Ufikelela kwezempilo kwabantu abakhubazekileyo asingalilo icebo elusizi, yinyani elungileyo nelungelo.

Abantwana abatyayo bafunda, abafundi abafundayo baphumelela. Iphulo lesidlo esempilweni alisindisi imiphunga kuphela, lisindisa ikamva. Ukubonelela abantwana ukutya okunempilo asingobubele bodwa, sityala kumgangatho wemfundo, impilo kunye nentlalontle yoluntu lonke.

Njengotitshala wakhe, lo ngumcelimngeni omkhulu kodwa kwangexeshana yethuba lokumxhasa ukumqinisekisa ukuba akayedwa nokumkhokelela ngendlela enovelwano. Xa umfundi ekhetha ukwabelana ngento enzima akakhethi nje utitshala ukhetha ithemba, ukhuseleko nothando. Lixabiso elikhulu kwaye lifuna ukusetyenziswa ngobulumko nangenceba.

Bantwana bam, ndicela umzuzu omnye ndinento ebalulekileyo endifuna ukuyithetha nani. Ndiyazi ukuba ninokube nivuya, nidlala okanye nibhaqabhaqa nide ningaqondi into eniyenzayo kodwa makhe ndithe qelele. Lo tata nimjongileyo uyimbona kaThixo, ngumntu onzima ohlala ethembele kwintonga yakhe kuba akakwazi ukubona njengani. Yiyo loo nto kufuneka simxhase, simncede hayi ukumphoxa okanye ukumenyazela. Kaloku xa umntu engakwazi ukubona kufuneka enze iinto ezinintsi nzima kunani, nokuhamba emgaqweni akukho lula. Ukuba nithi nimenza kabuhlungu iyafana nokumenza angakhuselekanga kwaye oko kuphosakele.

Gcina incwadana yogonya yomntana isesimweni kwaye uhambise rhulu xa uya esibhedlele okanye ekliniki. Ungaphuthelwa usuku logonya, ukuba uphuthelwe unokubuya nangaliphi na ixesha ukuze umntwana agonywe. Ukugonywa kukhululekile kwiiklinikhi zikawonkewonke eMzantsi Afrika. Ugonyo lukhusela umntana wakho kwangoko, alukhuseleli nje isifo kodwa luphucula nekamva lakhe. Ukuphanelela ezi nkqubo kwenza umahluko omkhulu empilweni yomntana.

Umzali kufuneka aqale ukuthetha nomntwana wakhe malunga nesini besengabantwana ukusuka kwiminyaka emiyi-four ukuya kwe-six, ngokweemeko zabo zokuqonda. Njengoko bekhula ingxoxo iyaqhubekeka kwaye iyandiswa ngokweminyaka nemibuzo yabo.

Ukuba ndinothando lokunceda ndiyakwazi ukujongana nonxinzelelo, ndisebenza kakuhle neqela kwaye ndithanda ukufunda. Ndicinga ukuba ndinako ukufaneleka njengomcimimlilo kodwa kuya kufuneka ndilungiselele umzimba nengqondo yam ukuze ndiphumelele kweli nqanaba lentsingiselo.